Nna ke bone e tjhesa e le ngata ke ha kgwedi e fedile kapa hona ka dipei, ke moo e tjhesang. E ba ngata teng boraditekesi ba etsang tjhelete e ngata, mme ke bona ba se meharo haholo ebile ba kgona le ho kganna hantle mebileng. Hobane ba tseba hore batho ba santsane ba le bangata bao ba tla ba fumana.

Dumela mme, ke ne ke rata hore ke tlalehe taba ena na ya hore ke tshwere mokotla e seng wa ka, o bapisa ke ne ke botsa hore na nka etsa jwang hore ke taba ya hore le o thole mokotla wa hae? Ke ne ke kopa ho siya dinomoro tsa ha motho enwa a ka tla a batla mokotla wa hae kapa le ntjwetsa hore ke tle ke o tlise kae. Ke a leboha.

Itse ha ke bona maphela ka tlasa setulo. Ke ile ka utlwa bohloko haholo hobane seo se bontsha hore bese eno ha e hlile ha e hlwekiswi. Mme ke ile ka nahana hore ho na le ntho tse ding tse bodileng kapa tse teng tse ngata ka tlasa ditulong moo, ho bontsha hore bese ha e hlwekiswi letho ebile ha ba iphe le nako ya hore ba phuthe ba shebe ka tlasa ditulo hore na ho na le eng.

Seo ngangisana le mokganni ka sona ke hore ha bue le nna ka tsela e lokile hore ketle ke kgone ho patala jwang tjhelete eno ya hao empa le teng nka hla ka mo bontsha bopaki bo hore Uber app itse ke tla patala mashome a mararo, e seng mashome a mang.

Ntho ena na ke nahana ke ntho e mpe haholo ebile e utlwisang bohloko. Ha ele mona na motho a itshebeletsa a zama hore a be le tjhelete. Empa motho e mong ha mo bitsa hore a tle a tlo . Ebe batho ba etsa ketso ena e mpe ya hore ba ba utswetse dikoloi kapa ba ba lematse. Ke ntho e utlwisang bohloko haholo.

Taba ya hore ho se ke be ha ba le dibese tse ngata tse tsamaisang batjhaki makeisheneng a rona, ke taba ya hore ho na le ditekesi tse nyane. Mme ditekesi tseo ke tseo tse hore di nke ba batjhaki makeisheneng a rona. Dibese tsona e tla ba tsona tse tsamaisang batho. Maeto a malelele.

Taba eo nka e buang ho mokganni wa tekesi ke taba ya hore, a re re ntshe bonyane re le kaofela ha rona hore e tle e kopane tjhelete eno ya hae e shotang. E seng hore a kgutlele renkeng ka rona, hobane ho na le batho ba se nang nnete, ba sa batleng ho bua hore ha ba ntsha tjhelete. Jwale nna ke bona ho le molemo hore a se ke a kgutlela empa a re re ntse bonyane kaofela ha rona hore tjhelete eno e tle e kopane.

Taba ena, nna ke ile ka bona e fapanya hlooho, hobaneng ha ba ka ba re bontsha hore na dikarete tsena di sebetsa jwang. Ebile re tlamehile hore re etse jwang hore re bone hore e sebeditse. Jwale ke bona e ile ya ba ntho e thata haholo ho nna ebile ke hore ke qala ka eng ebile ke qetella kae.

Sena se na le tsa hore ha re le batho, ha re lekane, ebile re dula hole le ditoropo tseno tse re tlamehileng hore re ile ho thola maemo fofane ho sona. Jwale ke bona e le ntho e seng ntle haholo hobane re tlamehile hore re be le sebaka dibakeng tse nyane. Moo re tla kgonang ho thola maemo a fofane teng, hore re se ke ra tsamaya ditsela tse telele ebile re skebe ra ba le bothata ba ba ho fihlella mono.

Taba e ke tlo e bua. Ke taba ya hore re se re eme nako e telele ebile ke tshaba le hore re tla tloha re thola kotsi ka yona, ha e le mona na e le sekorokoro se seng hantle. So, ke nahanang hore se ka se kgone hore se re fihlise moo re yang teng.

Dumela mme, ticket ena na eo o tla e thola. O tla tsamaya o tle mona pele bese e tsamaya ka hora ya bosupa. Ebe o tsamaya dihora tse tsheletseng. Jwale re ne re tla rata ha o ka ba le mamello haholo, o fihlelle mo o tla fihla teng. Ke a leboha.

Nna ho ya ka tsebo ya ka ke bona dipalangwang tsa lekeishene di kgona ho palamisa batho bohle. Mme ha ho hlokehe hore ho be le tse ding. Jwale ke tsona tse re di tsebang ebile tse re di tshepang.